Motswalle, motswalle. Bohloko boo o tshwereng ke ya bo utlwisisa. Mare hona jwale bo hloka ditsebi le motho a tlo o tataisa, a tlo o bontshang tsela hantle ho seo o leng ka hara sona. Nna, ha kena tsebo le botsebi haholo ho o fa seo o se hlokang hona jwale. Ke hore o ye ho ditsebi di kgone ho o fa dikarabo.

Mohahisani wa ka, ke a tseba hore dipetlele di tletse mare hona le mananeo a mangata moo mmuso o re etseditseng ona hore re ka kgona ho thola thuso thuso teng hobane re sa kgone ho finyella dipetleleng. Kena o tsamaye o ye ho ona mananeo ao o kgone hore ba o thuse, o thole thuso.

Motswalle wa ka taba ena ya hore mmuso wa rona o kgona ho thusa batho ba dulang ditoropong ka pele ho feta batho ba ba dulang mahaeng, e ntshwere hampe. Hobane mahaeng ke moo ho hlokahalang thuso ka ka potlako hobane ke moo batho ba bangata ba hlokang di-transport-o le tsela ya ho ya dipetlele. Mare ditoropong, batho ba bangata ba tsamaya ba kgona ho tsamaya ka dikoloi tsa bona ka potlako ho ya dipetlele le moo ba hlokang ho ya teng ka potlako. Ditshohanyetso tsena di bohloko haholo ho batho bao ba dulang mahaeng.

Motswadi lebollo le molaong o kgona ho le bona ka hore ha ngwana hao a ya ho lona a qala, ba mo fa form-o ya ho netefalletsa hore le mo dumelletse lapeng hore a kgone ho ya lebollong, a bolle. Le la diteko tsa sepetlele, le seng molaong ha bana tsona ntho tseo. Le ha o fihla ho lona o tlo bona fela ka batho ba le tshwereng ka mokgwa oo ba tshwereng bana ka teng hore ha la loka. Kore o netefatse ho la lefapha la setso hore le register-uwe, le teng le dumelletswe.

Sena se re amme ka tsela tse ngata tse fapaneng. Empa kelellong ke hore batho ne re dutse haholo ka matlong, o so o lebetse ka tse ngata tse etsahalang ditseleng ka ntle diterateng. O so tlwaetse ho dula ka tlung o sa ye hohle. Le sa etsa tse ngata tsa di-company le batho hore ba qale ba kenye ntho ena ya ho sebeletsa hae ho feta ho sebeletsa di-company-ing.

E re keo jwetse. Ka utlwela hothwe hona le moriana o fokotsang mmele ka pele. Na reka o thola kae? Wa hlokahala hore motho hona jwale.

Nka mo susumelletsa hore a qale a kenele dipapadi tsa batho ba sa itekanelang. A kgone, a tsamaye le di-group-u le batho ba kopanang, ba tshwanang, ba leng ka hara seemo se a leng ka hara sona. Ke mo bontshe molemo wa hore a bue, a amohele seemo a nang le sona hore a kgone ho phela bophelo ba hao ka botlalo.

Ke ka qala ka ho ba thusa ka dikalangwang tse yang mesebetsing ya bona le ho ba lata. Hore ba kgone ho thola phomolo, le hore ba se ka ba tsamaya ditseleng hobane ditseleng hona jwale ha wa loka. Le ho bona mesebetsing ba kgone ho sebetsa hantle ka nako. Le hore ba sebetse tsela e telele e tlameileng ba e sebetse, ba se ka ba tlohela tseleng.

Nka ba kanyetsa meriana ya bona ka hara diphuthelwana tsa mmala e fapaneng. Kapo ke behe alarm-o hore e kgone ho ba thusa le ka nako ya hore ba tsebe hore ke nako ya ho nwa meriana. Mmala ba tsebe hore ke nako ya ho nwa meriana ena ka nako ena hore ba se ke .

Nka qala ka ho mo bontsha bolemo wa ba ho nka di-HIV test kit le ho itshireletsa pakeng tsa HIV. Nka mo bontsha hore ha ho tsebahale nakong eno e tlo mo tshwara kapa nakong e tlo etsahala hore e kene ho yena a sa tsebe. Ke mo rute, ke mo bontshe ditsela tseo tlamehileng a di nke hore a itshireletse ho yona. Ke mo utlwe le pele, ke mo utlwe hore o tletseng? O tshwerwe ke eng? Ke kene temaneng kapo tabeng ena hantle, eseng ke mo fe kapo ke mo foste ho nka nthwe a sa e batleng.

Nka ya sepetlele sa poraefete ho feta sepetlele sa mmuso. Hobane sepetlele sa poraefete kapo sona, yona tleliniki ha o eme nako e telele. O potlakelwa ho thola thuso hore o kgone ho lo phetha mabaka a hao a mang. Le ha o kula hore o kgone ho thola thuso ka pele ho feta sa mmuso. Sa mmuso o ema line e telele, ha o fihla pele ha o thole le thuso eo tlamehileng oe thole. O thola motho a tlo buang le wena le hampe ho feta ha o ile ho sa poraefete.

Nka bua le batswadi ba bana ba ye dipetlele, ba tshireletse bana hore ba se ka Ima ba le banyane e tse le bana bona. Ba tsamaye di-program-e, ba ithute ka sena sa thobalano. Se bohlokwa hore ba tsebe hore ho etsahalang ha o etsa .

Motswalle, o utlwile kotsing e qetang ho etsahalla hore basebetsi ba tshohanyetso ba fihlile ka pele, ba pholosa batho jwang? Taba tsena di a thabisa ho bontsha hore mmuso wa rona ona le ho mamela ditshohanyetso le maikutlo a batho ha ba bua le bona ka tsena. Bona senana se entse ntho e ntle jwang, e bohlokwa. Batho ba pholositswe, batho ba phela kasheko, ka pelenyana ka emergency response.